Tender ya ka ke ya ho fa sepetlele dijo tsa bakudi kapa ho hlwekisa.

Ke ba eletsa hore ba qale ho nwa meriana ya HIV ka mehla. Ba be le CD four e ntle. Mme ba bue le ngaka ka mokgwa wa ho ima o sireletsehileng jwalo ka PrEp bakeng sa molekane ya sa tshwayang.

Ke tla mo susumetsa hore a ikopanye le mananeo a tshehetso ya maikutlo le boikwetliso, kapa boiphihlelo ho mo thusa ho amohela boemo le ho aha bophelo bo botjha.

Pono ya ka ke hore mmuso o lokela ho matlafatsa dipetlele tsa motheo ho tsetela ho ngaka le basebetsi ba bangata. Le ho kgothaletsa tlhokomelo lapeng, le thibelo ya malwetse ho fokotsa palo ya bakudi dipetleleng.

Ee, nka thabela hore meriana e tlisetswe ho nna. Ke ka kopa ka founu kapa App-o ya sephethephethe, mme ba e tlise lapeng. Sena se boloka nako le thuso ha ke kula, kapa ke le hole.

Ditokelo tsa bona ke ho fumana kalafo e nepahetseng, ho se kgethollwe, ho hlokomelwa ka lerato, ho sireletseha le ho fumana lesedi le hlakileng ka bophelo ba bona.

Ke tla mo hlalosetsa hore re ntse re sebetsa le lefapha la thuto ho kenya lenaneo la bophelo. Mme jwale re ruta bana ka bophelo, ka ditsela tse bonolo ka hare ho dithuto.

Ka pono ya ka, batho ba bang ba tshwarwa hantle meriana, tlhokomelo le keletso. Empa ba tobana le kgethollo le ho se fuwe nako e . Hloka basebetsi ba lekaneng le thuto ho ka ba .

Ke tla e pata ka sejaneng sa letsatsi le letsatsi jwalo ka lebokoso la teye. Ke e boloke moo ba bang ba sa keneng hanghang. Ho sireletsa motho le meriana.

Ke tla mo hlalosetsa hore ho sa nwe meriana ya TB ho ka etsa hore lefu le tiye, le hasane ho ba bang. Mme a ka kula ho feta kapa a hlokahala. Ho phetha meriana ho mo fodisa le ho sireletsa ba bang.

Dithibela pelehi di thusa mme ho fola, ho hlokomela ngwana hantle, le ho qoba boimana bo ka mo imelang, kapa bo mo sitisang mosebetsi le thuto.

A ikopanye le ofisi ya bophelo seterekeng. A fumane tumello le ditaelo tsa tshireletso. Ebe o kenya kopo ho boto ya lebollo.

Dingaka di boloke di-record-o tsa maeto, di ngole tsohle kareteng ya ngwana e le hore ho be le bopaki ha ho hlaha nyewe.

Ke ile ka utlwa bohloko ha ba mpitsa madimabe. Ke ile moetlong hobane ke ne ke batla thuso. Ha ke so bone diphethoho tse hlakileng, empa ke ile ka ikutlwa ke imolohile maikutlo.

Mabaka a bona e kaba ho hloka tjhelete ya ho ya, ho phela hole le dipetlele, ho hloka tsebo ya bohlokwa, kapa ho tshaba kgethollo le ditshenyehelo.

Ke ile ka tshoha ke bona mela e metelele, bakudi ba robetse fatshe, basebetsi ba le mmalwa, le batho ba bang ba nyahametse. Seo sa ntsholetsa maikutlo a ho se fumane thuso ka nako.

Di-booster shots di matlafatsa tshireletso ha enta ya pele e fokotsehile. Di thusa ho thibela malwetse a matla le ho fallela sepetlele.

Ke eletsa ba fumane thuto le disebediswa tsa tshireletso. Le tshekatsheko ya bophelo ka mehla ho ba tshireletsa mesebetsing e kotsi.

Ke sebedisa meriana ya setso hobane e thusa ka mathata a bophelo. E fumaneha ha bonolo, ebile e theko e tlase. Ke reka ho basadi ba setjhaba, kapa mabenkeleng a meriana ya setso mo metseng.

Ke bona setjhabeng makgetlo a four, to six selemo. Ke batla ba tle motshehare kapa mafelong a beke, mme ke kgone ho buisana le bona moo ke dulang.

Matsholo ha lekaneng, banna ba bangata ba ntse ba tshaba ho etela ngaka. Ho hlokahala ho ba ruta bohlokwa ba ho itlhahloba ho boloka bophelo.

Ke utlwile mosadi ya hlanotsweng moriana ka lebaka la ho haella ha ngaka, mme a hlokahala. Sena se bontsha kotsi ya ho se fumane thuso ka nako.

Tjhehe, ha ke a kgotsofala hobane ditente dipepesa motho. Mongolo wa tsona o bonahala haholo. Seo se ka etsa batho ba tshabe ho kena.

Ee, ke dumellana le yona. Ho bolla ho fokotsa kotsi ya HIV, ho thusa ka bohlweki le ho thibela mafu a mang.

Ho lokela ho ba le tse ngata, dipalangwang tse lekaneng, basebetsi ba oketswang, le di-telephone tse arabelang ka pele. Sena se ka potlakisa ditshebeletso.

Ke ile ka ya tleliniking pele, ba netefatsa lefu, ba mpha meriana. Ka latela meketjana ya phekolo le keletso ya bophelo.

Ke eletsa ho sebedisa kgohlopo ka nako enngwe le enngwe ho etsa teko ya HIV ka mehla. Le ho buisana ka bophelo ba thobalano ho sireletsa bobedi.

Ba hlwekise dintlo, ba sebedise difahleho tse sireletsehileng. Ba se ke ba boloka dintho tse tjhesang haufi, mme ba be le se sebediswa sa mollo.

Ee, lebollo le bohlokwa hobane le hlompha setso. Le ruta boikarabelo, le thusa le ho thibela malwetse setjhabeng.

Ke tla mo bolella hore qhekanyetso ke tlolo ya molao le kotsi. Mme a batle thuso ho dingaka tse molaong feela.

Ke tla mo eletsa hore a qale ka ho shebiswa ke ngaka, a ye le setsi se ngodisitsweng. A latele ditaelo tsa tlhokomelo, a ikokobelletse baruti le batsamaisi, le ho phetha nako ya ho hlaphohelwa.

Ke ba eletsa hore ba buisane le manese, ba leke mefuta e fapaneng ya dithibela pelei tse kang dipilisi, ente IUD, di-implant le dipatjhe ho fumana e ba loketseng.

Batjha ba bangata ha ba rate hobane ba ikutlwa ba imetswe, ba sena nako, kapa ba sa rutwa bohlokwa ba tlhokomelo ya baholo le ho ba hlompha.

Ee, ho molemo ho ya sepetlele le ka mokgotlwane hobane e kaba pontsho ya lefu le tebileng. Mme ho fumanwa ka pele ho ka thusa ho phekola hantle.

Ke dumela ditjeho di lokela ho ba le tekatekano. Ke batla phekolo e sebetsang eseng kganya, kapa lebitso la ngaka. Kganya ha e phekole.

Keletso ya bona e theilwe tumelong ya hore moetlo o hlwekisa meya, o kgutlisa kgotso, le ho thusa motho ho fola ka maikutlo.

Ee, ke dumela hore kgomo ya lefatshe e lokela ho ba molaong hobane e ka baka mathata a bophelo, ho itshwara ha batho le ditlamorao tsa setjhaba tse mpe ha eba e sebediswa hampe.

Nka etsa sepetlele se fanang ka tlhokomelo e potlakileng, basebetsi ba lekaneng, le mananeo a thusang bahlweki, basadi le batho banang le HIV.